Loko ko va na ti-toilet leti nga ta tirhisiwa hi vanhu lava hanyaka na vutsoniwa, swi ta endla leswaku vanhu lava hanyaka na vutsoniwa va kota ku nghenelela eka mphikizano or swin'wana minhlangano eka eka minhlangano yo hambanahambana. Swo fana na ku ya lomuya timolweni va ya va ya xava, va ya ku dyondzeni ka ti-dinner, ka swakudya swo nimadyambu. Hambi ku ku attend-a hambi ku ku ya emintlangwini.

Va na ntikelo mina va na wona matimba yo horisa mavabyi ya miri. Ku fana na loko munhu wa xinuna a khomiwa hi mavabyi ya tingana ku fana na ku wela, exibedhlele a va swi koti ku wa tshungula ma kotiwa ku tshunguriwa hi vona na lava tin'anga ta xintu. Va ku va va hlanganisa mimirhi ya vona u nwa, u kota ku ntshunxeka u hanya u ya emahlweni.

Ina va na wona matimba yo horisa mavabyi ya miri. Ku fana na loko n'wanuna a khomiwa hi mavabyi ya tingana yo fana na ku wela. exibedhela va swi koti ku wa tshungula, ya kotiwa ku tshunguriwa hi vona lava va tin'anga ta xintu va mix-a mimirhi ya vona yo hambanahambana u nwa u kota ku ntshunxeka. Ivi then u u ta hola hola u hanya u ya mahlweni.

Loko ndzo tshuka ndzi ve na munghana wo fana na na loyi ndzi nga tshama na yena ehansi ku fana na minkarhi leyi yin'wani. Ndzi n'wi vhakela hi tshama swin'we, hi hleka, hi ti bulela. loko loko swi koteka n'wi phush-a hi wheelchair ku ri tirhisa xitulu xa mavhilwa. Loko ku ri u famba hi tinhonga ndzi n'wi ri rhamba ndzi ku a hi fambi hi ya hi ya hungasa lomu ma hi rhandzaka hungasa kona, loko ku dyambu ri pela hi vuya ndlwini. Ndzi nga n'wi seketela hi ku va ndzi tshama ndzi ri na yena minkarhi hinkwayo loko ndzi ri ni khume karhi no tshama ndzi ri vulavuleni na yena ku a nga titwi onge like a nga ha ri na vanghana hi n'wi jikerile.

Lexi va nga endlaka xona lava va endlaka mathekisi, i ku ri eka tithekisi leti va nga ta ti lava va nga ta ti endla kusukela sweswiwani, va endla hinkwato ti va na ndhawu leyi yi nga endleriwa vanhu lava va va va hanyaka na va tirhisaka switulu swa mavhilwa, ti-wheelchair. Yi endleriwe vona ntsena ku nga tshami munhu un'wana handle ka vona. Ni le ka letiya ta khale loko ku ri swa koteka, va nga ti teka hinkwato va ti tlherisela kwale va nga ti xava kona va ya va ya ti cinca, ti va na na na na na switulu leswi nga swi nga endleriwa vanhu lava va nga ta va va famba hi ti-wheelchair.

Ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle. Ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle hikuva, vanhu va pfumela eka vanhu hi na hi na hina ripfumelo ro hambanahambana. Van'wani ripfumelo ra vona ri va pfumeleli leswaku va ya engomeni va ya yimba kasi van'wani ra va pfumelela, so lexi ni vona ku nga ri miehleketo ya kahle leswo leswo sola van'wani loko va nga yimbanga. Nakona loko munhu a nga fositeriwi ku endla xilo lexi a nga xi laveki. Wa ya u ya yimba u nga ha vuyi u lovela kwale hikuva vanhu a va fani, so ku sola van'wana ni vona u nga ri mhaka ya kahle.

Lexi a ndzi ta vula xona, a ndzi ta ku eka holobye ni lani namuntlha ku lava ku ta vulavula na n'wina hi ti hi tinghozi leti hi hlanganaka na tona laha mugangeni wa hina. Muganga wa hina hi khome ku tika, a hina mimirhi yo ringanela eswibedhlele swa hina ende leswiwani swi endla leswaku vutshunguri bya salela ndzhaku na mavabyi ma ya ma ngetelelana. Na ku tshemba a ka ha ri kona eka vanhu va community eka vanhu va muganga. Ndzi kombela leswaku mi mi tekela enhlokweni ku tisa mimirhi hala hala ka swibedhlele swa le makaya hikuri hinkwenu hi depend-a hi langutele eka yona swibedhlele leswiwani, a yi nge hanyi handle ka swona. Ndza khensa nkarhi wa wa wa n'wina inkomu.

Swikoweto swa COVID-19 hi leswi landzelaka. Ku khohlola, ku hela hi moya, ku vava ka minkolo ku lahlekeriwa hi ku nuhela, ku lahlekeriwa hi ku ringana ka ririmi.

Tindhawu leti ti ti ti vaka na ndzilo hi nkarhi wa ximumu, i tindhawu leti ti vaka na byasi byo tala, lebyi byi lebyi byi byi omeke. Xivangelonkulu xo endla ndzilo lowu, i ku va byasi byi va byi omile ene byi va byi tele. Loko ku tlhela ku va ku va ku loko ku tlhela ku va ku ri na maribye .

Xo sungula, va va va va ri va va va nga ha ri hava vutitshembi eka vona. Xa vumbirhi a va ha ri na wona nkarhi wo hleketa, vona vheta va pfumela hi nkarhi wolowo. na ku va va xa vunharhu i ku va va tshemba information leyi va hi vonaka kwalomu ku fambeni.

Lexi endlaku leswaku va tshemba xo sungula, va va va nga hava ku va va va nga ha ri va ha ri hava ku ku tshemba eka vona vinyi. Va a va ha ri na wona nkarhi wo hleketa xa vumbirhi xolexo va hava nkarhi wo hleketa, vo vheta va pfumela leswi va byeriwaka xona. Xa vunharhu va na a va na a va na a va na laha nga ta kumaka kona information yo helela.

Swi ve na ntshikelelo wa ku ri vanhu vana va ti kume va nga ha ri ku yeni exikolweni va salela ndzhaku hi ku swikolo swi pfarile. Na nkarhi wo dyondza va nga ha ri na wona, vana va vona vinyi hi vona a va va fanele va ti dyondzisa swilo.

A ndzi ta va tsundzuxa leswaku, ku hanya u ri karhi u tiva leswaku u yime kwihi evuton'wini swi kahle ku tlula ku u hanya u nga swi tivi ku u u yime kwihi. Va ri loko swilo swi kumeka swa ku sungula swi humela rivaleni swa ha ku sungula swa koteka ku tshunguleka ku papalateka, mara loko wo hlwela loko wo hlwela a swa ha koteki. So va ri mhunti yi biwa wa ya ha ri na mahika, so swi kahle ku ya u ya cheka u tiva ku u yime kwini ka ha ri na nkarhi.

Mina ndzi ta va tsundzuxa leswaku swi kahle ku ya u ya u ya cheka ka ha ri na nkarhi, u nga yimeli ku ze u vabya. Va ri mhunti yi biwa ya ha rina mahika. Loko swilo swi kumeka swa ha ku sungula swa koteka ku ku papalateka mara loko se swi kumeka ku ri khale, se swi va swi swi onhe ngopfu emirini.

Mina ndzi vona leyi ya masiku lama ndlela yi hlayisekile ku tlula le ya khale hikuva yi ti komba yi nga ri a yi na switandzhaku ku fana na na leyi ya khale. leyi ya khale ya ti-traditional-i ya ya.

A ndzi ta titwa kahle ngopfu hikuva a swi ta endla leswaku n'wana wa mina a kula a tlharihile a kha a tiva swilo. A swi ta endla leswaku a nga hungukisi na yena a nga hungukisi vana va van'wana wa ha ri ntsongo.

A ndzi ta titwa kahle ngopfu hikuva a swi ta endla leswaku n'wana wa mina a kula a tlharihile. Hikuva vatswari vo tala va chava ha chava ku vulavula na vana va hina hi swona swi leswi. So a swi ta endla leswaku vana va kula va tlharihile. A ku ta papalateka na mimoya leyo va hunguka va ha ri vana, va ha ri eswikolweni.

Mfumo wu nga lexi wu xi endlaka, i ku va kota ku nyika mutsoniwa wun'wana na wun'wana wheelchair nga tinhonga to famba hi tona leswaku yi tlhela mfumo wu tlhela wu va nyika na support. Wu va nyika nkucetelo wu va kucetela leswaku va ya lomuya swikolweni. Va mfumo wu tlhela wu kucetela na tikhampani leswaku ti kota ku thola vanhu lava hanyaka na vutsoniwa.

Va va khorwisa hi ku va mimirhi leyi va yi xavisaka yi va yi ri yi mintsengo ya kona yi va yi ri hansi swinene yi nga fani na ya na leyi yi xavisiwaka etikhemisi, ya vona yi va yi chipe ngopfu. Va tlhela va byela vanhu leswaku yi tirha ku fana ya fana na yona liya yi nga le etikhemisi huma yi endliwa hi vanhu van'we, ende vanhu va rhandza swilo swa cheep.

Fukuzana ya vele, fukuzana ya xivelekelo na fukuzana ya miehleketo.

Ndzi nga endla leswaku mutirhi lowuwani, ndzi tshama ndzi ri kusuhi na yena ndzi n'wi kombeta ntirho. Loko a lava ku vuya maybe loko a lava ku ya axihambukelweni ndzi n'wi fambisa a fika a nghena a endla leswi a endlaka swona ni tlhela ni vuya na yena. Na loko a ya la lunch-ini ndzi ya ni ya dya na yena, hi tshama swin'we minkarhi yo tala ni n'wi kombeta na tirho. Hi ndlela yaleyo u ta titwa va amukelekile.

Va tirha hi ndlela leyi, loko munhu a ya eka eka dokodela ri fika ri endla swikambelo swa rona ri nga swi tivi leswaku munhu loyi u vabya yini ivi ri tsandzeka, ri nga swi kota ku n'wi yisa ka dokodela le ra xintu ri ta kota ku n'wi cheka hi tinhlola leswaku munhu loyi u vabya yini ivi then a kota ku pfuneka.

Ma nga tshamisekangi hikuva a swi kahle ku hanya na na na vuvabyi a swi kahle ku hanya na xitsongwatsongwana xa HIV so swi kahle ku ku tisivelela u nga vi na xona ku tlula loko xi ku khomile so a hi miehleketo ya kahle leswo vanhu va ku va ta nwa maphilisi.

Va khumba hi ndlela leyo vanhu lava hanyaka na vutsoniwa va va tsandzeka ku fikelela swilo leswi a va fanele va swi fikelela loko nhlayiso wu va wa xiyimo xa le henhla. Va tsandzeka ku kuma na switirhisiwa leswi a va fanele ku va va swi tirhisa leswi a swi ta va pfuna ku endla mitirho ya siku na siku.

Nghozi leyi ni nga hlangana na yona a ku ri siku rin'wani ni ri karhi ndzi ya hala ndzi ri kwala ku tifambeleni movha un'wana lowu a wu famba hala ka ndlela leyo hatlisa hala wu vuye wu wu driver a lahlekeriwa hi hi vulawuri endzhaku ka loko movha lowuya wu wu suke thayere ra le ndzhaku. Ivi movha lowa wa yena driver loko a lahlekeriwe hi vulawuri movha wu jika wu fika wu ba wun'wana lowu a wu ri la sayitini ivi eyi nghozi leyi a yi chavisa hi ku ku vheti ku tlumbana timovha to tala hikuva a ku ri ka mapatu lamakulu ma kwala tikweni a swi chavisa swinene.

Ina swi xi hungutile hikuva loko hi ya lomuya timolweni hi fika hi khoma ti-trolley a hi ta a hi ta khoma xitsongwatsongwana lexiya ivi hi vuya na xona emindyangwini ya hina xi fika xi khoma vana ndyangu hinkwawo so ku va hi kha hi hlamba mavoko hi ti-sanitizer byi xi hungutile hikuva xi nga a hi nga swi koti ku xi khoma lomu ku fambeni hi vuya na xona lomu mindyangwini lomu hi tshamaka kona.

Ina hi ku na milawu ku na nawu lowu va ngo i Employment Equity Act nawu lowuwani wu alelana na ku ka vanhu va vutsoniwa va nga khomiwi kahle emitirhweni ivi then ku tlhela ku va na wun'wana nawu ve ri i United Nation for right na wona lowuwani wu protect-a va wu wu sirhelela vatsoniwa emitirhweni.

Ina vanhu wu kona nawu lowu sirhelelaka vatsoniwa emitirhweni va ngo i Employment Equity Act. Nawu lowuwani wu alelana na ku na ku ka vanhu va nga vatsoniwa va tekeriwa ehansi emitirhweni. Nawu lowu vula leswaku munhu un'wana na un'wana u fanele a treat-iwa ku fana na vona vanhu lava hanyaka na vutsoniwa va fanele va treat-iwa ku fana na vanhu vanene emitirhweni.

Mavonelo ya mina eka vakhegula lavo tshama endhawini ya vu ya vuhlayiselo handle ko tshama emakaya ya vona i ku va i ku hikuva emakaya ya ya vona a va na vanhu lava nga ta va tlhogomela so lomuya eka tindhawu to hlayisela va kumaka va ri na vanhu lava va va nga ta va hlayisa lava nga ta va endlela swilo hinkwaswo lava nga ta va na vona.

Ni vona swi ri kahle hikuva swi leswi swi ta endla leswaku va pfuleka mabyongo va tlhariha va pfuneka mianakanyo. Va ta kota ku tirhisa bokisi leriwa ro sungula va ta va kha va swi tiva leswaku loko ko tshuka ku ve na nghozi munhu u tshunguriwa njhani maybe u bandichiwa njhani.

leswaku n'wana a ta kula a ri na rihanyo ra kahle va ta va va kha va cheka leswaku n'wana a ku na mavabyi lama a nga ta hlangana na mona sweswi sweswi a nga va a vaku a kha a kula. Va endlela leswaku va ta kota ku sirhelela hinkwaswo mavabyi lama ma nga ta tshuka ma n'wi disturb-a loko a karhi a kula.

Va va va langutana na xihlawuhlawu hikuva swikolo swin'wana swa mfumo a swi swi koti ku ku accommodate-a vana lavawani so hi xona swihlawuhlawu leswi va hlanganaku na swona. Va va va na a va swi koti ku ya eka xitolo xihi na xihi xa public va va na swikolo swa vona specially leswi nga endleriwa vona. A va swi koti ku ya ka xikolo xa mani na mani ku fana na un'wana na na n'wana un'wana na un'wana.

Leswi mi fanele ku mi languta swona eka maphilisi na mimirhi mi fanele mi languta leswaku yi endliwi kwihi mi xiyaxiya leswi nga tsariwa laya mi vona leswaku yi endliwe kwini endhawini ya swi etikweni rihi nakona swi expire after nkarhi wo fika kwihi.

Ina swi hungutile ku hangalaka ka xitsongwatsongwana swinene hikuva vanhu a va nga ha swi a hi nga ta swi kota ku tluletana ku nyika.

vukorhokeri lebyi byi katsa ku hlambisa, ku mbarisa no va yisa lomuya swihambukeleni no va pfuneta ku va nyiketa ku teka maphilisi ma vona hambi ku ri ku va swekela no va dyisa.

Switandzhaku swo leha leswi veke kona hi mhaka COVID-19 i ku salela ndzhaku eswikolweni na ku tikeriwa ka ikhonomi. Ikhonomi yi ya kha ya hlakarhela hi switsongotsongo swilo swo tala swi saleli ndzhaku hi mhaka COVID-19.

swi hi kambirhi leswi hikuva i vanhu loko loko ku ri mudyuhari u na munhu wo n'wi hlayisa ekaya ku fana na vana va yena vana va yena va ta n'wi hlayisa ku antswa ku fana na loko a ri eka ndhawu yo hlayisiwa ka vadyuhari kasi loko mudyuhari a ri hava munhu wo n'wi hlayisa swi kahle ku a ya a ya tikumela vuhlayisi endhawini leyi ku hlayisiwaka kona vadyuhari.

He munghana wo mina ni ku byela hi ku mina i khale ndzi karhi ndzi tirhisa mati lamawa for nkarhi wo leha a ku cinci nchumu wa ni vona na ha ri xisweswiya munghana wa mina a ku se za a ku se cinca nchumu la mirini wa mina. Swilo leswi va swi vulaku a swi tirhi a swi tirhi a swi tirhisi swona munghana wa mina.

Nkoka wo tirhisa condom condom yi ku sirhelela leswaku u nga khomiwi hi mavabyi mo hambanahambana. Mavabyi ma tingana ku fana na HIV na ti-STD na ti-STI nkoka wo tirhisa condom i ku va u papalata ku khomiwa hi mavabyi lawa ni nga ma vula emasunguleni.

Mina loko ni heta ku tlhaviwa ndzi titwe ni va weak nyana for xinkarhana ni titwa onge ni heleriwa hi matimba mara after nkarhinyana se ndzi titwa ndzi ri kahle. Mina a ndzi ta byela vanhu leswaku loko va titwa vona n'winyi leswaku wa wa titwa ku a nga tlhaviwa a yi a ya tlhaviwa kambe loko a nga titwi leswaku a nga swa ku a nga swi koti ku tlhaviwa a nga yi.

Ti-challenges to tala leti vatsoniwa va hlanganaka na tona loko huma matikoxikaya i ku pfumaleka ka switirhisiwa swo fana na na na switulu swo famba hi swona ku nga ti-wheelchair na loko va ya lomu a madorobeni maybe va lava ku nghena etihofisini tin'wani u kuma ku tihofisi ta kona a ti na ti-ramp la ku nga ta va la va nga kotaku ku fambisa ti-wheelchair ta vona kona ku papalata ka swona i ku va mfumo wu nghenelela wu pfuna vanhu lavawani wu va donetela hi ti-wheelchair.

Ku endla mihlangano ya community laha vanhu va nga ta va va kha va xerelana leswi va va nga hlangana na swona swi nga pfuna leswaku vanhu va twisisa rihanyo ra miehleketo ku antswa leswi nga ta endla leswaku community hinkwayo yi pfuneka.

Swi endla leswaku madokodela ma hatla ma kota ku lunghisa switandzhaku leswi nga ta va ku kona eka miri wa wena va swi tshungula ka ha ri na nkarhi hikuva loko ko ze ku famba nkarhi wo leha swi ta gcina swe swi nga ha koteki ku tshunguleka.

Leswi ndzi nga swi endlaku i ku endla leswaku loko ndzi ri karhi ndzi swi chayela ndzi nga tikumi ndzi nwa switswotswi no tlhavetela foni ndzi ri ku chayeleni ndzi fanele ndzi ndzi swi papalata na loko ndzi twa ndzi karhele ndzo fanele ndzi yima esayitini ndzi wisa until-i ndzi va kahle ko ndzi nga ta vuyela eku chayeleni.

Ni nga endla leswaku munhu a tikuma se a nghenelela eka swidzidziharisi se swi nga ha koteki no a tikuma a humini eka swona.

Hi mavonelo ma mina ni vona onge vanhu lava tirhaku eka emergency services a va talangi hi swona swin'wani leswi endlaku leswaku va hlwela ku fika.

leyiwani yi endla leswaku u pfuneka swinene loko swi ta eka mavabyi ya miehleketo yi yi yi endla leswaku yi endla leswaku ku nga vi na ntshikelelo emiehleketweni ya wena u ti twa u ri kahle na wena n'wini ya pfuna swinene mirhi leyiwani.

U endla leswaku mimirhi hinkwayo yi tshama eka ndhawu leyi ku nga hiseki ngopfu ku nga titimeleku ngopfu leswaku yi tshama ya ha ri eka xiyimo xa yona leswaku yi ta kota ku tirha hi matimba loko yi ta nyikiwa vanhu lava va lava nga ta yi tirhisa.

Ku na leyi va yi vitanaku Paroxetine or Paxil leyi yi endla leswaku yi pfuneta ku ku ngetelela serotonin level emiehleketweni leyi pfunaku ku endla ti-mood ta munhu na ti na ti na switwi leswaku swi va kahle minkarhi hinkwayo.

Xo sungula ku endla research no endla mimirhi leyiwa swi va swi kha swi durha ngopfu xin'wani xa kona na ku na ku yi fane va yi kambela lomuya ti-pharmacy swi teka nkarhi swi lava mali yo talo so hi swo leswi endlaku mi ku mirhi leyiwa yi durha.

Ina swi fanerile hikuva na vona vatsoniwa va fanele va titwa va amukelekini la tikweni va nga hanyi va karhi va ti tekela hansi leswi loko vo hanya va ti tekela hansi swi ta endla leswaku va tshama va nga tsakangi va ri na ti-problem-e kasi loko vo hanya vatsakini swi ta endla leswaku vutomi bya vona byi va kahle so ina.

Khumba hi ku vanhu va tsandzeka ku ku ya va ya xava mimirhi leyi va faneleke va yi teka hikuva ya durha mali a va na yona nkarhi wun'wani na lomuya swibedhlele lomu va faneleke va ya teka kona mimirhi leyi va faneleke va yi teka n'hweti na n'hweti loko va ya va swa endla va fika va kuma yi nga ri kona.

Swi endla ku pfumaleka ka vatirhi swi endla leswaku mimirhi leyi a yi fanele yi fika ekaya hi nkarhi wo karhi yi hlwela ku fika na vanhu va tshama va karhi va vabya hikuva mirhi leyi va faneleke va yi tirhisa a va yi kumi hi nkarhi.

Hikuva va va va ka va va va karhi va chava hikuva swi leswi a hi swilo leswi va nga va nga kula va karhi va swi fikelela so va twa va chava loko va fanele va pfuniwa hi hi hi swa rihanyo ra miehleketo.

ya pfuna hikuva loko minongonoko leyi yi ri kona tikhemisi na tona ti ta endla leswaku mimirhi ya tona leyi va yi xavisaku va nga yi durhisi ngopfu va va hunguta ti-price leti fikelelekaka.

U fanele u vutisa doctor ra wena or pharmacist hi generic medicine, generic medicine yi yi chipa ku tlula leya yin'wani mara ende ti va mirhi leyi yi va yi kha yi tirha ku fana ku tlula leya mavitu mimirhi.

Ndzi twisisa leswaku home based care i i vanhu lava taku va hlayisaku va vakhegula na or vadyuhari na vanhu lava va va vatsoniwa va va endlelaku swilo hinkwaswo va va swekela va va hlambisa hinkwaswo a kaya ni vona yi fanerile hikuva vadyuhari na vatsoniwa van'wana a va na vona vanhu lava nga ta va tlhogomela minkarhi hinkwayo so home based care yi kahle hikuva ya pfuna leswaku ku tlhogomela vanhu lavawani hi minkarhi hinkwayo.

Mintlhontlho leyi va hlangana mintlhontlho leyi va leyi swi hlangana va hlangana swibedhlele swe le makaya swi hlanganaku na yona i ku pfumaleka ka ti health health care professionally leswi leswi katsaku tinese ti-specialist hambi ku ri xitafu xo pfuneta kwalayani swa kala ende leswi swi endla leswaku swibedhlele swi tikuma swi ri na nambara yo tala ngopfu ya vanhu lava va va va vabyaku.

Mfumo wu nga va pfuneta vanhu hi ku endla mihlangano lomuya makaya eti-community hall va ta va vita na madokodela ti-health professional va ta va ta hlamusela vanhu hi nkoka wa rihanyo ra miehleketo ra mianakanyo.

Ntirho wa vona ku va ku ri ku ku ta na na ndlele yin'wani yo lomba mbirhi switirhisiwa eka swibedhlele swi le kusuhani leswaku va ta kota ku nyiketa vavabyi la va nga kona hi nkarhi wolowo.

Lexi a ndzi ta xi endla xo sungula a ndzi ta endla campaign-i ndzi yo donetela vanhu lava va va va hanyaku na vutsoniwa leswaku va kuma switirhisiwa swo helela leswi nga ta va pfuna leswaku va titwa vaamukelekile masiku hinkwawo leswi a hi ta swi teka a ku ta hi ta lava ku nyikeriwa hi ti-wheelchair tinhonga hambi ku ri mali yo xava ti-wheelchair na swin'wana na swin'wana leswi swi nga ta tirhisiwa hi vona vatsoniwa lawa.